Nna ke bona e le ntho e ntle eno ho lahla ditumelo tsa moetlo. Hobane hangata ditumelo tsena tsa maetlo di amahantshwa le badimo. Nna ke dumela ho Modimo, ebile ke dumela hore ke Modimo feela ya teng a nang le matla, le a ka re thusang ya ka le thusang. Jwalo ka ha ke le mopholoso, ke ithutile ho bala bebele haholo. Mme ke bone ka bebeleng. Ho na le moo ho buuwang ho thwe o seke wa sebeletsa marena a mabedi. Ka hoo, ke bona ditumelo tsena tsa meetlo tsena tsa badimo e le ho tshwana hantle le ha o dumela mareneng a mabedi. Ho molemo motho ha a dumela ditumelo tsa moetlo. A mpe a tlohele ya Morena Modimo ka ho phethahala. Hobane jwale ha o le ka nqena leoto le le leng le ka nqena ha hona ntho e tla loka. Hobane jwale o so sebeletsa marena a mabedi, ekare ha o tsebe moo o emeng hantle.

Diboko di bohlokwa maphelong a rona hore re dule re tseba ho re re hlaha kae. Mme re tsebe le hore re ya kae mona bophelong. Diboko di thusa hape ho tseba hore re wella ho ba hokae re kgone ho tsebanang le ha di difofane di ka fapana ha tsela e ntseya. Empa be re tseba hore re wa re ba hokae, re wela hokae, le be re amanang le bona ke bafeng.

Hangata o tlo fumana hore dintho tse ka reng ho amohela ho abelana ka bo rona le ho arola di dintho ka borona, di fihla moo di senang toka. O fumane hore ba bang ba se ba nkile haholo, ba bang ba se ba nkile hanyane. Haholoholo moo kgosi e leng teng, kgotsi o tla fumana e fuwe karolo e kgolo. Jwale rona matswantle ba rona ba iphelelang feela. Re fumane dikarolwana tse nyane tse lekanang.

Ke tlo mona o bitswang motjeko wa setso, ke mona mo banana ba pabatsang setso sa bona ba pabatsang ba kgabang ka setso sa bona. Ba bontsha di tantshe le metjeko e fapaneng e amanang le ditso tsa bona. Di tantshe tsena di ka tshwana le bo ditolobonya, mokgibo le tse ding tse ngata.

Motho le motho o na le boikarabelo ba ho bapatsa morabe wa hae le ho kgaba ka morabe wa hae. Ke dumela hore motho e mong le e mong e tlamehile a be setshwantsho sa morabe wa hae, mme ha a tswa ka tlung a e ntho e nngwe le e nngwe a e etsang, a dule, a kgaba ka merabe wa hae. A dule a bapatsa merabe ya hae. Ho bontsha haholo ho ruta batho ba bang hore morabe wa hae dintho di etsuwa jwang, ebile di sebetsa jwang. Hobane ka leng la matsatsi ha re ha re na tseba re ka teana ho ka e kang. Moo re tla hloka ho ba le dikamano tsa ka lebaka la merabe. Mme re tsebaneng ka hoo, ho ho ruta ba bang merabe morabe wa hao, ho ka o thusa le wena hore o ithute merabe ya batho ba bang ka pele.

Tjhehe le ha mafahla, ekaba batho ba tshwanang mafahla ke batho ba fapaneng haholo. Ene re ka se re ke motho a le mong ee, ke kile ka phela le mafahla a banana. Empa o ne o bona hore ke batho ba fapaneng ba nahanang ka tsela e fapaneng. Le ha e ka mme ka matsatsi a itseng, bane ba ena le ho etsa dintho tse tshwanang. O no o bona hore e mong le e mong o na le lentswe leo re ka le bitsang personality ya hae. O na le ka mokgo, e leng o na le boyena ba hae. Mme ha ba tshwane ka mokgwa ba ba nahanang le ka mokgwa oo ba etsang dintho ha ba tshwane ho hang.

Ha se kaofela moo bana ba rehellwa hore batswadi ba labalabela hore ebe eng le hore ba batla hore ba ba lakalletse hore ba be batho ba jwang ha ba se ba hodile. Ho na le bana bao ba reelletsweng ho ya ka maemo a bona. O ka thola o fumana hore matlakadibe o fihlile e nako e mpe mo difamili ne di ne di lwana. Lelapa le ne le na le mathata, ka hoo a rewa Matlakadibe. Madimabe o ka fumana hore e ilare ha hlaha, ho ile hwa hlaha madimabe a itseng kapa pula ene e ena. Matlakala, Matlakala ena o raelwa, o ka fumana o reheletswe ho ya ka hore moriri moriri wa hae o na le jwang a reuwe Matlakala.

Le nna ke ntho e ke e sebeletsang haholo letsatsi le letsatsi. Ke dula ke labalabela ho ba le motse wa ka. Ntlo ke ntho ya bohlokwa haholo. Hobane ha se ntho e tlohang ho motho. Ha o qala o ba le ntlo feela, ke ntho o ka bang le yona bophelo ba hao kaofela. O ka nna feela wa nna wa e lokisa ntlo, wa nna wa penta, wa nna wa vereifa, wa nna wa lokisa mo diphoso di leng teng. Empa ntlo o yona o ka dula o na le yona bophelo ba hao kaofela. Ka hoo, ke ntho ya bohlokwa hobane le ha o ntso lokisa fela, price ya teng e ntse e nyoloha hona le hore e theohe. Mme o ka ithola, o iphumana o e rekileng, o rekisetsa tjhelete e ngata haholo haeba o batla ho e rekisa, o iphumane o rekile ka yona.